Mitlangu yi nga pfuna ku sivela vugevenga hikuva vana loko va vuya exikolweni va ta fika va veka tibuku ta vona kutani va ya erivaleni ra mitlangu laha va fikaka va tlanga nkarhi wo leha loko va hetile ku tlanga va tlhelela emakaya ya ka vona loko va fika emakaya, va fika va hlaya tibuku ta vona kutani va etlela nkarhi wo endla vugevenga wu suka wu nga ri kona leswi swi nga pfuna leswaku vana vo tala va hunguta vugevenga kambe va va na vunakekeri eka vutomi bya vona.

Tumbuluxa mitlangu yintshwa eka vantshwa leyi va tsakelaka ku yi tlanga na ku tlhela ku va na leswi va kumaka swona loko va hetile ku tlanga leswi swi ta ndhudhuzela vana leswaku va va xikarhi ka mitlangu leyi yi va ka kona yi vekiweke.

Lexi ndzi xirhandzaka hi lexaku muhloti wa tinyarhi ti vuya hi yena, xivuriso lexi xi ndzi endle ndzi dyondza leswaku loko u endla swilo hambi swo biha hambi hi leswinene eku fambeni ka masiku swi ta thlela swi vuya eka wena.

Va na vapfhumba vo ta hi timhaka to tlanga bolo etikweni ra hina swi na mbuyelo wa kahle eka ikhonomi ya hina hikuva va ta laniwa va fika va xavaxava swilo leswi endlaka leswaku mali ya hina ikhonomi yi ya ehenhla.

Tshama ndzi vona mitlangu leyi seketeriweka hi mfumu laha ndhawini ya ka hina kambe ku va na wona swi nga pfuna leswaku vana va nga endla ngopfu swa mitlangu eswikolweni hi ku ve ni va tiva leswaku va na mfumo lowu nga ta va seketela hi swin'wana na swin'wana leswi va nga ta va va ri karhi va swi lava.

Dyondzo ya nkoka ya vutomi leyi ndzi nga yi kumaka hi ku hlayela vanhu va matiko na mindhavuko yo hambanahambana vatirhi swin'we eka xipano xa bolo ya milenge hileswaku vun'we na ntwanano swa tirhisana, swa hlangana va nga kota ku humelerisa swilo swo tala swinene.

Ndzi vonaka onge ndzi nga kota ku tlanga wona i ntlangu wo khida hikuva ntlangu wo khida wa olova naswona ku khida i swilo leswi ndzi swi rhandzaka swinene.

Ku tirhisana hi ntlawa swi na nkoka eka mitlangu hikuva swilo leswi swi hi dyondzisa vun'we na ku kota ku tirha hi ri hinkwenu leswi swi nga ta hi pfuna ku humelerisa leswi hi swi lavaka hi ndlela yo olova.

Mfumo wu nga seketela xipano xa bolo ya milenge ya vavasati eAfrika-Dzonga hi ku va nyika mali, switirhisiwa na ku andzisa dyondzo ya mayelana na bolo ya vavasati exifundzheni xa Afrika-Dzonga.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku u fanele a sungula ku dya hi ndlela ya mfanelo naswona u fanele ku tshika yin'wana ya mikhuva yo lolowa ku endla vutiolori, munhu loyi a sungulaka ku endla vutiolori u fanerile ku dya swakudya swo aka miri naswona a nga fanelanga ku phuza byalwa. Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku u fanerile ku ti dyondzisa ndlela yo dya swakudya swo aka miri.

Ndzi nga va byela ntsheketo wa hikuva wu na nkoka wo dyondzisa rirhandzu, ndyangu na macincelo ya .

vaakatiko hinkwavo ku ta hi ta vulavula mayelana na leswi xipano a xi tlangisa xiswona leswi swi ta endla leswaku vanhu hinkwavo va ta va ta yimela xipano lexi hikuva ku ta va na leswi va nga ta vulavula hi swona swa swinene leswi nga ta endla leswaku xipano xi nga ha herisiwi xi tshama xi va lexi veke kona.

Ka mitlangu ya le ka inthanete na mitlangu ya le handle ndzi tsakela ngopfu mitlangu ya le handle hikuva ya swi kota ku hi dyondzisa maendlelelo yo hambanahambana naswona wa swi kota eku vona leswi humelelaka mayelana na ntlangu lowu ku ku tlula ntlangu wa inthanete, vanhu va faka leswi va lavaka vanhu va vona swona kambe a va faki leswi swi nga ntiyiso.

Onge mitlangu leyi nga hlanganisaka vantshwa emugangeni wa ka hina i mutlangu wa bolo ya milenge na mitlangu yo cina hikuva leswi hi swilo leswi vantshwa va swi rhandzaka swinene masiku lawa.

Va khirikete a ni va tivi hikuva a ndzi landzelerisi mitlangu ya khirikete kambe ndzi rhanza mitlangu wa bolo ya milenge.

Ka swona i ku vanhwanyana a va tlanga mitlangu ya ku tlula ntambu, ncuva swin'wana swa kona a ndza ha swi tivi ndzi tiva swimbirhi ntsena.

Loko ndzo nyikiwa nkarhi wo tumbuluxa nongonoko wa mitlangu ku pfuneta ku sivela vugevenga exikarhi ka vantshwa nongonoko lo ndzi nga wu endlaka ndzi nga endla leswaku ndzi vitana hinkwavo vantshwa ndzi tshama hansi na vona ndzi va vutisa leswaku hi yini ya mitlangu leyi va navelaka eku yi tlanga leswaku va kota ku chuchisa nkarhi hikuva hi ku endla hi ndlela yeleyo swi ta ndzi pfuna leswaku ndzi tiva leswaku vantshwa va tsakela ku tlanga mitlangu ya njhani leyi nga ta endla leswaku na vona va tsakela ku endla hikuva va ta va va vekele mavonelo ya vona leswi swi ta kota ku hi pfuna hinkwenu.

Ndzi nga tshama ndzi endla leswaku va endla swilo hi vambirhimbirhi kutani va tlhela va endla swilo hi ku engetela nhlayo ya vona leswi swi ta pfuna leswaku vantshwa va kota ku endla swilo va ri va ri team yin'we, leswi swi ta pfuna na leswaku va va na vunghana lebyi nga lulama.

Ndzi nga yi kuma eka xitori lexi i ku u nga ti veki ehenhla ka vanhu van'wana hikuva siku rin'wana swi ta ku khela matluka kutani vanhu lava u va bukelaka ehansi ku ta va vona lava nga ta va va ri le henhla. xi ni dyondzisa hi ndlela leyi ekuveni N'wampfundla a ti tiva ku ri yena xiharhi xo tsutsuma swinene kambe u hluriwile hi mfutsu lowu fambaka hi katsongo.

Swiendlakalo swa mitlangu ya matiko ya misava swa pfuneta ku antswisa ndlela leyi matiko man'wana ma langutisaka Afrika-Dzonga hi yona. Loko Afrika-Dzonga yi tlanga na matiko ya misava swi endla leswaku vanhu na vona va tsakela ku va va tlanga na Afrika-Dzonga. Vanhu na vona va va va tsakela ku ta eAfrika-Dzonga va ta va ta vona ku saseka ka yona naswona leswi swi kombisa leswaku na vona va na vanhu va Afrika-Dzonga va na talenta. Leswi swa antswisa mavonelo ya vanhu va matiko ya la ya le handle hi Afrika-Dzonga.

Ntlangu ya va dyondzisa vana va xikolo mhaka yo tiyisela no tinyiketela. Loko va ti nyiketela eka mitlangu va swi tiva leswaku na vona va ta huma va ya eka matiko ya le handle va vona matiko laman'wana leswaku va hanyisa ku yini naswona ya tlangisa ku yini.

Mitlangu ya laha kaya yi nga swi tirhisa swiendlakalo swa thenisi swa matiko ya misava ku tlakusa ku nghenelela eka thenisi hi vantshwa va Afrika-Dzonga. Vantshwa va Afrika-Dzonga va vona va vona leswaku thenisi a yi va fanelanga yi fanele vanhu va matiko ya le handle leswi ku nga ri ki ntiyiso. Thenisi yo lava leswaku u tinyiketela u tlhela u va na ku navela. Loko u va na ku navela swi ta kotakala leswaku u va u swi kota ku yi tlanga thenisi. Mihlangano ya mitlangu ya laha kaya yi nga swi tirhisa swiendlakalo swa thenisi hi ndlela leyi yi nga ntlhontlho yi nga va na ntlhontlho eka vana leswaku va khutazaka na vona va tsakela ku tlanga thenisi.

Ku kota ku endla ntirho wo hungasa lowu hundzukeke bindzu na ntirho wa mina wa wa nkarhi hinkwawo ndzi nga endlisa hi mukhuva lowu. Eka ntirho wa mina wo hungasa ndzi nga ha wu tirha tanihiloko ndzi hungasa kambe ndzi tshama ndzi ri eka ntirho wa wa wa mina wa nkarhi hinkwawo hi xitalo. Eka ntirho wa mina wo hungasa lowu hundzukeke bindzu ndzi nga hamba ndzi wu vona hi hi loko vhiki ri herile kambe lowun'wani ni yi vona e ni wu vona eka masiku ya vhiki.

leti ndzi ti tivaka to hlalela eSports ku nga va ku ri ESTV, Streams Charts, YouTube channels, Twitch, YouTube ni MoreTV, Bigo Live na global.

Ina mitlangu ya mphikizano wa timovha yi dumile eAfrika-Dzonga. Yi dume hikuva timovha leti nga na rivilo lerikulu ro tlula timovha tin'wana ta matiko ya le handle. Mitlangu leyi yi na nkoka swinene van'wani va kuma timali eka yona van'wani va swi kota leswaku va dyondza ku dirayivha timovha hikokwalaho ka yona.

Loko ku ri na swa mitlangu ya matiko ya misava ku va na ku cincana ka mindhavuko loku humelelaka. Munhu un'wana na un'wana u dyondza hi mindhavuko yo hambanahambana leyi nga kona laha misaveni. Van'wani va dyondza hi mindhavuko ya vanhu vantima, van'wani va dyondza hi mindhavuko ya valungu, van'wani va dyondza hi mindhavuko ya ya maIndiya, van'wana va dyondza hi mindhavuko ya vanhu va va va ma-coloured. Leswi swi endla leswaku munhu un'wana na un'wana a tiva mindhavuko yo hambanahambana a tlhela a kota no xixima mindhavuko ya vanhu. A tlhela a va na ku twisisa leswaku hikokwalaho ka yini vanhu va ri na ndhavuko wo karhi.

Ku va munhu a tekela enhlokweni mhaka ya ku va a hlayisa miri wa yena a hamba a tiolola kahle swi na mbuyelo wa kahle swinene, swi endla leswaku munhu a tshama a hlayisekile minkarhi hinkwayo ku va munhu loyi a nga riki na vuvabyi minkarhi hinkwayo hikuva miri wa yena wu toloverile ku tshama na wu oloriwa. Naswona futhi swi endla leswaku a va na masocha ya miri yo tiyela. Leswi swi kahle ngopfu swi pfuneta na vana lavatsongo leswaku va nga ngheneleli eka swidzidziharisi nkarhi lowu va wu kumaka va kuma nkarhi wa ku tiolola. Leswi loko va vuya hi le xikolweni va fika va veka tibuku va ya emagirawundi va fika va tiolola loko va heta va muka endlwini va fika va hlaya tibuku, hi ku endla tano swi endla leswaku va nga kumi nkarhi wa ku ya va ya dzaha swidzidziharisi.

Swona a ndzi ta hambana na vona hikuva a va seketeli ntirho wa mina wo tihungasa handle ka loko ku ri swo huma endleleni a ndzi ta yima na vona leswaku ndzi tshika mahungasele ya mina yo huma endleleni. Kambe loko ndzi endla mahungaselo lama nga le endleleni naswona ma nga le nawini a ndzi ta hambana na vona vanghana va mina hikuva a hi vanghana va ntiyiso. I munghana wa njhani wo va ku lava u tshika swilo leswi swi tsakisaka wena, leswi a ndzi ta endla swona a ndzi ta hambana na vona ndzi ri karhi ndzi naka vutihungasi bya mina lebyi byi ndzi pfunaka minkarhi hinkwayo. Vuhungasi lebyi ndzi byi endlaka a ku ta va byona munghana wa mina wa masiku hinkwawo hikuva byona byi nge ndzi ahluleli, naswona ndzi ta swi kota eku veni ndzi swi endla masiku hinkwawo ku nga ri na munhu loyi a kanetaka maendlelo ya mina.

Ndzi ta hlawula ku tsutsuma hikuva hi leswi ndzi nga tolovela swona, ndzi rhandza ku tsutsuma swinene leswi swi ndzi pfuna leswaku ndzi kota eku bukana na xilo xin'we hi nkarhi wun'we, naswona ku tsutsuma swi ndzi endla leswaku ndzi titwa ndzi ri kahle.

Nkoka leyi ndzi tsakisaka ndzi tsakelaka ku dyondzisa van'wana i ku u nga endli xilo lexi u nga laveki ku xi endliwa ka wena, u fanekele u endla xilo lexi wehe u tsakelaka ku xi endliwa ka wena eka vanhu van'wana.

A swi kona hikuva vana va manguva lawa va tolovele ku tshamela tifoni a va ha ri na nkarhi wa ku tshama na ndyangu wa vona namadyambu va chucha kumbe va xoxa hi leswi nga endleka exikarhi ka siku ra kona. Loko vana va vuya hi le xikolweni va fika va nghena emakamareni va sungula ku tlangisa tifoni na swa ku vatswari va njhani a va ha ri na nkarhi wa swona. Hikokwalaho ka swona nkarhi wa mintsheketo a wa ha ri kona swi hele malembe lama nga ndlula leswaku vakokwana va tshama na vatukulu va vona va va hlayela mintsheketo naswona vana va sweswi loko va hlayeriwa mitsheketo a va ti nyiki nkarhi va yingisela va tibyela leswaku leswi va swi khulumaka vakokwana a swi kona naswona a va na nkarhi wa swona vona va lava ku va busy hi tifoni.